Kuya ngokuba nzima ngokuqhubekayo ukusukela ezinsukwini lapho amalebula okurekhoda iziteshi zomsakazo ezimbalwa, kanye nekhasethi ye-demo engajwayeleki. Ubunzima manje ukuthi njengoba umculo kulula kakhulu ukuwushiciniyela, kufanele uchithe isikhathi esiningi uhlanganisa amathane, amathwekhi uwedwa. Kodwa uma uzimisele ngalokhu ikhona imithombo embalwa engasetshenziswa.

Abagqugquzeli benkundla yezoxhumano njengabadlali ababalulekile ekusabalaliseni ulwazi bethula inkemba esika nhlangothi zombili. Angakwazi ukufinyelela nokushesha izethameli eziningi futhi asabalalise kokubili ulwazi oluqiniso noludingisayo olungase lube nomthelela kweyene yomphakathi yokuziphatha.

Izinkundla zokusakaza ezifana ne-Spotify, Apple Music, kanye ne-YouTube Music, ziguqule ukutholakala kwezingoma nokusetshenziswa kwazo. Zisuka ku-midiya ebonakalayo ziye kwedijithali, ukufinyelela lapho zifunwa khona. Lokhu kuholela ekwandeni kwezinhlobonhlobo kanye nokufinyeleleka komculo. Kuyilapho kuphinde kube nomthelele endleleni abantu abalalela ngayo futhi babelana ngayo izingoma abazithandayo.

Sikhumbula izingoma ezithile kalula kunezinye ngenxa yenhlanganisela yezinye ezikukwengqondo nezinzwa. Lokhu kubandakanya ukuxhumana ngokomzwelo, ukuphindaphinda, ukujwayelana kanye nesakhiwo somculo. Inkumbulo yabuchopho nezinhlelo zemizwa ziculwa kakhulu ngomculo, ikakhulukazi uma uvusa imizwa enamandla noma izinkumbulo.

Izinkundla zokudala umculo ezinamandla e-AI zenza kube lula kubaculi abasafufusa ukukhiqiza umculo osezingeni eliphezulu, ngaphandle kolwazi olubanzi lwethiyori yomculo noma amasu okukhiqiza. lokhu kumiswa komculo ngentando yeningi kuvumela abantu abaningi ukuba babambe iqhaza embonini.

Abagqugquzeli benkundla yezokuxhumana bazulazula emithethweni yamazwe ngamazwe nemithetho elawula okuqukethwe ku-inthanethi ngokuqonda nokuthobela izindinganiso zokukhangisa zendawo. Ukudalula ubambiswano nokuqinisekisa ukuthobela ubumfihlo bedatha. Kufanele futhi baqaphele okungase kube nemiphumela engokomthetho futhi baqaphe ngenkuthalo okuqukethwe kwabo ukuze kuthotshelwe.

Izingoma zidlala indima ebalulekile ekulolongeni ubunikazi bamasiko. Ngokuvamile zisebenza njengenkundla yokuphawula komphakathi, imibhikisho, nezinkulumo zokuzigqaja ngokwezwe, ngokezwe kuwo wonke umlando. Umculo ungahlanganisa imiphakathi, ubonise izindinganiso zomphakathi, futhi ubangele ngisho noshintsho emphakathini.

Ngesikhathi umngani wami okwakumele akhethe phakathi kokusebenzisa i-app nokwenza ucingo, wathatha isinqumo ngokushesha njengoba wasenolwazi lokuthi isebenza kanjani kunethiwekhi yakhe futhi wakhetha ukufona esebenzisa amadatha njengoba wayevele enawo amadatha futhi umuntu wayefuna ukumthinta waye no-WhatsApp.